Mo setsong sa me ke ja dijo tsa setso tse di jaaka bogobe jwa mabele, seswa, pap, le morogo wa thepe. Dijo tse di botlhokwa go go dira gore re nne le phepo e e nang le mafelo a a farologaneng le go tsosa aga botsogo. Ke rata go ja tsa legodi le tlhapi di le boima mo dilong tsa setso, go na le boitekanelo jwa dikgaring tsa one. Go apaya serobe le ka ditsela tsa setso, ke sengwe se se tla re thusa gore go ama go simolola go mo amogeleng le go dira morero o go fitlhelela nngwe go fepa. Gape go tsweletsa ka tswang temothuo ya botsogo go botlhokwa go amogela seo.

Meletlo ya setso e tshwarwa fa basetsana ba fetsa dingwaga tse di rileng, mo botshelong jwa bone. Mme e na le seabe se segolo mo go ba rotloetseng go nna basadi ba ba nang le boikarabelo. Ka meletlo eno basetsana ba rutwa go itlotla go tlotla bagolo, le maitshwaro a mantle. Gape ba abelwa dithuto ya botshelo jaaka tlhokomelo ya mmele, botshelo jwa lelapa, le bokgoni jwa botsadi. Mo meletlong e mengwe go nna le dipina, dipina tsa thuto le dipina tse di rutang maitsholo a a tshwanang a tshwanetseng basadi. Meletlo e thusa gore basetsana ba itlhaloganye, ba nne le seriti, mme ba ikae go tsaya karolo mo botshelong jwa batho ba bagolo.

Go tshela mo setšhabeng se se nang le ditso tse di farologaneng, go ka tokafatsa tsela e batho ba ithutang ka yone, e ba buisang ka yone, le go tlotlana ka yone. Fa batho ba tshwana le baTswana baPedi le baTsonga ba tshela mmogo. Ba ithuta go tlotla puo, dijo le mekgwa ya ba bangwe. Le fa go ntse jalo go ka nna le dikgwetlho tse di tshwanang le kgethololo kgotsa go sa amogelwe ga batho ka ntlha ya morafe kgotsa tumelo ya bona. Ka jalo go botlhokwa go rotloetsa, go akaretsa, le go tlhaloganya. Ka go ruta thuto ya ditso tse di farologaneng mo sekolong, mo ditiro, le mo baaging. Seo se dira gore batho ba tshepane ba nne le kagiso le gore setšhaba se atlege mmogo.

Batho ba le bantsi ba kwa ditoropong ba rata go reka dijo tse di apewang ka bonako, ka gonne ba nna mo botshelong jo bo potlakileng. Ba na le tiro, ba tsamaya nako e telele, mme ga ba na nako e e lekanang ya go apaya. Dijo tse di apewang ka bonako di fitlhelela ka bonako, di kwa gotlhe, mme ga di tlhoke nako e ntsi ya go di lokisetsa. Le fa go ntse jalo dijo tseno di ka se nne tse di nang le phepo e e lekaneng, mme fa di jewa gantsi di bakela mathata a botsogo jaaka go nona thata kgotsa malwetse a pelo.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka letlalo la diphologolo, jaaka letlalo la podi, kgotsa la kgomo, kgotsa masela a a nang le mebala e mentle jaaka seshweshwe. Go dirisiwa dilo tseno ka gonne dithata gape di bontsha botho le boswa jwa Setswana. Maina a diaparo tsa Setswana a a tlwaelegileng ke mokgwanyana se apara sa banna, mosese wa Setswana motlokolo ke seaparo sa basadi se se a putswe, le khiba. Diaparo tseno di a tlotliwa ka gonne di bontsha boitsanape jwa morafe le tlotlo mo meletlong ya setso.

Kgopolo ya Setswana ya botho e reng motho ke motho ka batho ba bangwe. E botlhokwa thata mo botshelong jwa lelapa e ruta gore maloko a lelapa a tshwanetse go tlotlana, go thusanyana, le go amana sentle le ba bangwe. Mo lelapeng la Setswana bana ba rutiwa maitshwaro a a siameng, tlotlo mo bagolong, le tirisano e . Botho bo rotloetsa gore lelapa le nne le seabe mo ditirong tsa setšhaba jaaka go thusa mo diphitlhong meletlo kgotsa fa go na le mathata. Ka jalo batho ba aga dikamano tse di tlileng bo maatlafatsa kagisano, mme bo dira gore setšhaba se nne le botshelo jo bo nang le kagiso le tirisano.